O ile a hlalosa ka hore, moreki wa ka rona mona mall-ong mona lebenkeleng lena la rona la dijo, re o fa hora ha ro ha ro o kenya hotspot-ong ya rona. Kamora hora re a e kwala kapa ha o sa batle e kwalwe. O ka nna wa reka se seng, hape re ntano o fa hora e nngwe hape o ntano kena hotspot-ong ya rona.

Eya, dipuo tsa rona di emetswe hantle diphatlalatsong tsa ntho tse tshwanang le le ditaba, difilimi, theveleshene kapo tsona tsa di-radio. Nna ke ntho e nthabisang hobane seo sa bontsha hore ha re lahle metso ya rona. Re le batho ba batsho ha ra tlameha ho lahla metso ya rona, ka hoba re kopana le makgowa kapo eng ka hoba lefatshe ha jwale le buswa ke batho ba basweu. Empa rona ntse re tshwarelletse malemeng a rona ho latela ntlo ka ema.

Mme, mme wa ntlo, ke a fumana hore aa motswalle wa ka kwana sepetlele kwana o na le motjeko kapo ona o na le sebakeng sa motjeko. Se ke ne ke se tseba se kileng ka feta ho sona, ebileng ke ne se ke mo sendetse le yona tjhelete ya senwamaphodi, ke ha e ba hore ha ana. Ne ke batla hore ke mo ke mo, ke mo bontshe kgothalo hore a tsebe ho ba hantle. Ke ne ke mo kgothatsa ka ka tsela ya video ka mohala wa video.

Dumelang, dumelang ba customer service aa ha jwale jwanong nna ha ke sa utlwisisa. Ke rekile data ya mashome a mararo hora e fetile empa e se e fedile. Leo lona le hlalosa le hore eng? Hobane nna ha ke utlwisise hore hora feela kamora hora feela. Ha ke sana ntho data? Ke e rekile? Aa bo ntate, ke kopa le nhlalosetseng hantle seo ke se feng seo se bakileng lebaka leno.

Abuti ke tlo hlalosetsa ka bohlokwa ba ba cloud computing, hobane ha jwale le ha re re o lahla founu, o na le cloud computing. Cloud computing o tla be o kentse di-email address-e tsa hao ha o qeta ho di kenya moo. O saver di, o boloka dintho tsa hao mo ditokomane tsa hao tsohle tseo tseo tseo tseo tse tse tse tse bohlokwa bophelong ba hao. Founu ya lahleha kamora nako wa tseba hore aa le ha o reka founu e nngwe o tla kena fela email-i address-eng ya hao. O penye, o penye, o ntano fumana ditokomane tsa hao tsa bohlokwa ka teng. Leo la o thusa hore le ha o ka lahlehelwa ho ka etsahalang ho etsahala, empa o ntso tlo fumana ntho tsa hao ka botlalo.

Dumela mongaka, dumela. Ntate, ke a fumana hore ha jwale ka hoba mona mo ke dulang mona re na le bothata ba ho ba ho lahlehelwa ke motlakase. Motlakase o nyamele, o ile wa nyamela ha o kgutla o kgutla o so le ka o tla ka matla a hodimo haholo ha jwale jwanong e sentse ka hona, e tjhesitse router ena ya rona. Jwale ke ne ke re, ke hlalose hore hona le seo se etsahetse hobane ha se ha se etsahala ka hoba nna ke rata se etsahetse ka hoba ho ile ha ba le ntho e re bitsang, motlakase o ileng wa nyamela.

Ditsela di ngata tsa ho iswa mafatsheng a mang. Taba ya pele, re kgona ho sebedisa nthwe re bitsang marangrang, e leng bo-Facebook-u, bo-WhatsApp-o, bo-Instagram-e, bo-Twitter e ne le Twitter ha jwale ho thwe ke X. Re na le ntho re di bitsang diwepesaete, di-website o kgona ho e etsa o ntano hore o ntano we we mathisa kapa we bapatsa hona nthong, marangrang moo. Ntho tsena nkare di ya sebeletsana.

Mohala wa ka wa thekeng wa pele ke ile ka ho reka ka makgolo a supileng. Ke e reka hona ka selemo sa ketepedi mashome a mabedi a metso e meraro. Ho ithuta , ho ithuta yona. Ho ile ha ba bobebe haholo hobane ke ile ka fang ka fumantshwa yona pampitshana kapa yona bukana e tsa e tlang le yona mohala wa thekeng. Ho bontsha hore ho etsuwa tjena ha ho etswe tjena, ho etsuwa tjena ho etsuwe tjena.